Ukuvumela umzukulwana wakho aqhube imoto yosapho engenayo ilayisensi kuyingozi kakhulu nje. Okokuqala, kukubeka ubomi bakhe kunye nobomi benu emngciphekweni ngoba amathuba angenza iingozi manintsi kungakubangela nokufa. Umzukulwana angasifumana isohlwayo kunye nawe kwigosa lezithuthi ubhatale imali kwenzeke nokubi kubanjwe umzukulwana okanye wena nemoto leyo. Kungaxuthwa nelungelo lakho loqhuba imoto yakho ngenxa yongalandeli umthetho wendlela nofaka abanye abantu engozini enkulu.

Ukuvumela umzukulwana wakho aqhube imoto yosapho engenayo ilayisensi kuyingozi kakhulu nje. Okokuqala, ubeka ubomi bakhe kunye nobomi benu emngciphekweni ngoba amathuba angenza ingozi manintsi, kungakubangela nokufa. Umzukulwana angasifumana isohlwayo kunye nawe kwigosa lezithuthi, ubhatale imali kwenzeke nokubi kubanjwe umzukulwana okanye wena nemoto leyo. Ungaxuthwa nelungelo lakho loqhuba imoto yakho ngenxa yongalandeli umthetho wendlela nofaka abanye abantu engozini enkulu.

Ndiye ndingavi kamnandi futhi ndiye ndicaphuke ndizive ndingakhuselekanga ngoba abaqhubi beteksi abasikhathalelanga thina abakhweli ngamanye amaxesha. Abahoyi noba sisemva kwexesha okanye bafaka ubomi bethu emngciphekweni kangakanani na. Asikho isidingo songaxabisi abakhweli bakho ngalo lonke ixesha ngoba umqhubi weteksi uzobe esemsebenzini elaa xesha bekufanele uba asihloniphe asicingele njengabakhweli abaleqa kwiingxaki zabo nakwiintsapho zabo.

Iimfazwe zeteksi zikhe zibe yingozi kakhulu. Mna ndakhe ndaswelekelwa ngabantu endibaziyo ngenxa yeemfazwe zeteksi ukuba iteksi ileqa enye ekhwele abantu endleleni egcwele ezinye iimoto izama umisa le igcwele abantu. Ngaphezu koko isantya zeteksi ziphezulu yade yenza ingozi iteksi igcwele abantu yaqengqeleka kwapoqa abantu basweleka. Esinye isiganeko itshomi yam yayihleli kwiteksi kwafika abantu bezodubula umqhubi wale teksi ahleli kuyo kwaze kwachanwa naye wasweleka.

Ewe, ndandihayikha imoto esuka eGcuwa ndiyobona umntana wam eMthatha. Caba le moto endicele kuyo ukhwela iboniwe ngoonoteksi, bayilandela bayileqa. Endaweni yokuba bazame ukuyimisa kakuhle bebethukisa beyigquzula le moto endiyikhweleyo wade wacaphuka umnikazi wemoto wanyusa isantya ngenxa ezama ukuphepha bona baske bakhupha umpu bazama ukudubula amaviri wemoto. Wanceda umqhubi wemoto abalekise kakhulu wabashiya, sasinda kanjalo.

Ayifanelekanga into yotshaya icuba uqhuba ngoba okokuqala xa ususa isandla sakho kwisilawuli uhoye icuba loo nto seyicutha ukulawula kwakho ibhasi. Okwesibini, xa utshaya uqhuba imbono yakho ingaphazamiseka kwenzeke neengozi. Okwesithathu, kukho abantwana ebhasini kunye nabantu abagulayo abanazo nezifuba abangadibani necuba. Xa utshaya icuba ungumqhubi yinkanuko yokuzingca yokuzingca embi kakhulu ngoba lilonke awukwazi uhlonipha nokucingela abanye abantu.

Ukutya endinokutya mna ziziqhamo nemifuno, amantongomane, inyama eyomileyo le ekuthiwa yi-biltong, sisonka, ziisaladi, ziziqhamo ezomileyo, ziithipsu neeyogathi, nokutya okufudumezwayo kunye namanzi. Ezi zinto kukutya okunempilo ezizokundinceda ndibe namandla wendlela ende futhi ungabe uquqaquqa kwindlu yangasese okokoko uhlale usendleleni ixesha elinintsi ukuba awulelanga.